Tleliniki ya selegae e thusa ditlhatlhobo tsa botsogo. Dipilisi tsa malwetse a a sa foleng, jaaka high blood le sukiri. Mosebetsi wa botsogo jwa baagi ba ba etelelang bagodi kwa gae go ba thusa ka tlhokomelo. Ditsela tsa go isa bagodi kwa bookelong tse nka dipalangwa tsa puso le tiriso ya di-mobile clinic.

Go tlhokomelwa ke ba lelapa go botoka ka go bontsha kutlwano le lerato. Bagodi ba ikutlwa ba ratiwa gape ba kgotsofala, ntlha engwe ke gore ba lelapa ba na le nako bokgoni ka tlhokomelo e e kgethegileng.

Tlhopho ya setso ka dinako dingwe go lebelelwa gore bana kgotsa, ba lelapa ba tlhokomele batsofe mo lapeng, mme boammaaruri ke gore bana ba tshela kgakala, kgotsa ba nna ba tshwaregile go le gongwe mme ba sa kgone go tlhokomela bagolo ka botlalo.

Mekgwa ya setso e bopa tsela e re lebelelang bagodi ka yona. E ka rotloetsang tlotlo le tlhokomelo mme ka dinako dingwe e ka nna le ditshenyegelo tse di sa tshwaneng le maemo a sejwale-jwale.

Seabe sa lelapa mo ditsong tsa Batswana le ditso tse dintsi tsa Aforika. Lelapa le lebaganeng le tlhokomelo ya bagodi. Seabe sa setšhaba se akaretsa baagelani, kereke le mekgatlho e e thusang ka dijo. Tlhokomelo le kamano setšhaba mo ditsong tse di rotloetsang boitlamo jwa lelapa tlhokomelo ya bagodi. Tlhokomelo ya bagodi ke tiro ya malapa, malapa a lebelelwa bosula fa ba isa bagodi kwa mafelong a kgethegileng.

Phenšhene ya bagodi. Bagodi ba amogela tuelo ya kgwedi le kgwedi e ba thusang go ka reka dijo le go iphedisa. Tirelo ya kalafi le ditleliniki e ba thusang go amogela dipilisi le go tlhola tlhatlhobo ya botsogo.

Old age home ba tlhokomela batsofe 'tsatsi le letsatsi e thusa bagolo ba ba sa kgoneng go itlhokomela. Le tlhokomelo ya botsogo go tswa ko ditleliniking e thusang go alafa malwetse a a sa foleng. Ga di duele ke mafapha a puso.

Puso e tshwanetse go tokafatsa botsogo le go tsenya letsogo mo tlhokomelong ya botshelo jwa batsofe ka tiriso ya ditlamelo tsa malapa, setšhaba le puso go netefatsa gore batsofe ba phela bophelo jo bo nang le seriti le tlhompo.

Phenšene e thusa batsofe go reka dilo tse di botlhokwa tsa letsatsi le letsatsi. Go le gantsi phenšene e nna e e kwa tlase ga e fitlhelele go thusa ditlhoko tso tsotlhe tsa botshelo.

O tshwanetse gore ebe o na le dingwaga di le sixty, mme o ka etela di ofisi tsa siripa sa puso e amogelang ditlhokego tsa bagodi Department of Social Development.

Phenšene ya puso e fokotsa boima jwa madi mo malapeng le go thusa batlhokomedi go tshegetsa bagodi ka botlalo, mme go ntse go tlhokega gore phenšene e tokafadiwe gore e lekane le ditlhoko tsa botshelo.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le sixty go feta. Dingwaga tse di tlhophiwa ke puso di emela nako ya semmuso ya go tlogela go dira retirement.

Go oketsa tshegetso ya madi ya botsogo go fana ka dipalangwa tsa mahala kgotsa tshenyegelo tse di kwa tlase tsa go tsamaya go ya sepetlele, go tlhoma di-mobile clinic tse di etelang batho ko metseng.

Go oketsa tshegetso ya madi ya botsogo go fana ka dipalangwa tsa mahala kgotsa tsa tshenyegelo tse di kwa tlase tsa go tsamaya go ya sepetlele, go tlhoma di-mobile clinics tse di etelwang mo metseng.

Mo ke dulang teng ga go sekgala gore ke bone ditlamelo tsa pholo le ditirelo tsa bona tsa potlako. Go nale ditirelo tse di potlakileng di thusa ka nako e malepa.

Go tokafatsa phitlhelelo tsa di tshireletso tsa botsogo. Go fokotsa ditlhokego tsa go tsamaya sekgala go tokafatsa botsogo jwa setšhaba di-mobile clinics di thusa go lekolisa le go alafa malwetsi a tlwaelegileng mo mekhukhung jaaka HIV and AIDS, TB le malwetse a tswang mo metsing.

Malwetse a a tswang mo mokokotlong wa tlhogo le mo mokokotlong wa mpa, flu mokgotlhola.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ebile di kgakala ka ntlha ya mathata a madi, tsamaiso le botswerere. Bo kgakala jwa tsone bo ama botsogo jwa baagi ka go ba tlhokafatsa go fitlhelela kalafi e e maleba ka nako.